A o ka akantšha merogo mengwe e e sa itsegeng thata e o ka nnang molemo go e leka , nagana go na le morogo o re o bitsang morogo wa thepe so batho ba le bantsi ga ba o itse and-e o molemo thata and-e wa akantsha gore o botlhokwa thata gore .

A o ka re tlhalosetsa gore go ntse jang go jala mofuta o rileng wa maungo a a jaaka diapole kgotsa kgotsa dipanana. Ke maungo a tlwaelegileng mme ke maungo a batho ba ratang go a ja ke akantšha gore go botlhokwa gore maungo a tlwaelegileng batho ba jale batho.

Ditamati o tšhwanetse gore o bone di-seeds tsa teng tse di dirisiwang gore dijang, mme ga o kry-ile dilo tseo o di tsenya mo mmung wa gago o di tswalele o bo o tšhele metsi eno ditlamelo.

Rooibos-e o e ka di-seeds tsa teng di tšhediwa mo mmung wa tswalela wa e nosetsa ntse go ya go tlhagelela setlhatsana sa teng mme go tlo matute mo setlhatsaneng seo a tla isiwa kwa factory-ing ya teng a omisiwa mme a salwe go .

Rooibos-e ke teye e botlhokwa thata. Ke teye e e dirisiwang e re dirisang and-e a ga thata mo mmeleng jwa motho.

Dikgwetlho tse balemirui ba rooibos ba kopanang le tsone ke gore go na le dilo tse di fofang ko masimong tse ka senyang ditlhatsana tsa bone tse go lemiwang mo tsona go ke tsona thata tse di .

Go tlhokwa ga metsi gore go nosetswe maungo le tsona ge difofane tse di fofaneng ko tse di senyang maungo.

Maungo a omisitsweng a kgona gore o dire dijeme re na le di-peanut butter re na le maungo a mangwe a dinamune le one a omisiwa mme a batho.

Dnamune ke o ne maungo a jalwang thata mo lefatšheng ke one a batho ba a ratang thata.

Merogo e jalwang thata ke spinach le cabbage, batho ba e rata thata ka gore e ba tsamaya pila mo mebeleng ya bona and-e gape tlhwatlhwa ya teng ke e lekaneng.

Mabele a botlhokwa thata and-e mo segompienong a tšhameka temothuo e botlhokwa mo bathong ba segompieno mme le batho ba rata .

Wine farming ke polase e go dirwang di-wine mo go yona maungo a dirisiwang go dira wine e ke di-grapes ke tsone tse di siameng go dira wine.

Go lemiwa ga rooibos-e go botlhokwa thata mo matšhelong a rona ka gore e re thusa mo mebeleng ya rona gore re tšhele pila.

Garlic, ginger, turmeric, spinach-e sa morogo le morogo wa cabbage ka tsona dithoro tsa dijo tse di botlhokwa mo mebeleng ya rona. E re thusa a gore re se ke ra tšhwarwa ke malwetse gantsi mo mebeleng, mme gape e boost-a le di-immune system ya rona.

Selo se thata se o tšhwanetseng gore ke gore rooibos-e ka o ithuta yang mo mmeleng wa gago le gore e tla go tlisetsang ke sone selo se o tšhwanetseng go .

E botlhokwa thata mo mebeleng ya rona e re boost-a immune system and-e gape e re thusa go tsamaisa madi hantle mo mebeleng.

Ke lemogile gore go na le di-chef tse apayang ke rooibos monkgo wa teng le aroma ya teng e thusang mo dijong dijo di nna monate.

Dintsi ditsela tse dišwa tse merogo e apeiwang ka teng, jana ka morogo wa spinach ntšhidiwa lebese ba o tšhela cream lona ya agella mo mebeleng ya rona. Gape ka dingwe re ka baka ka tsona mo dikukung re tšhela mo ditoropong kana ka bo sena cinnamon turmeric dikuku tsa rona di tšhediwa di aroma tse gape se ke se lemogeng ke gore go tseiwa maswi a kgomo nkomasi le yona setse go bekiwa ka yona dikuku ke melemo e mešwa e setseng e dirisiwa gore monate.

O ne a reka morogo wa spanetšhi. Spinach ke yona merogo re ka ikakanyetsa poloko mme o aga mmele.

Kgolo ya thekenoloji e ama temothuo thata mo kgwebong ya maungo. Batho ba le bantsi ba kgona go ithuta ka gantsi ga maungo mo thekenolojing .

Maemo a bosa a farologaneng le mafelo a ka ama mefuta ya maungo go ya ka tlelaemete ya ko lefapheng leo. Gantsi ko mafelong a mangwe pula e na gantsi ko go gongwe go mogote, mogote o senya maungo tlelaemete thata e tšhameka botlhokwa bo bogolo mo mefuteng ya maungo le gore e tšhwara yang.